Lapho kukhona khona ukucobelelana ngolwazi kubakhona intuthuko. Yiningi intuthuko engaba khona lapho abelaphi bendabuko besizana nabemitholampilo. Ngokwesibonelo, isikhathi eside abantu besifazane behlinzwa isibeletho kukhishwa ama-fibroids. Abelaphi bendabuko baye basiza ngokuza namakhambi asiza abesifazane ukuthi ama-fibroids alashwe ngaphandle kokuhlinzwa. Uma bethatha la makhambi abesifazane, ayakwazi ukuwanciphisa ama-fibroids aze aphele emntwini wesifazane. Ngakho-ke, lawo makhambi asetshenziswa emitholampilo manje emikhulu kakhulu nodokotela, no-professor abakhulu bejabulela indlela la makhambi esebenza ngayo. Ngakho lapho abalaphi bendabuko besebenzisana nemitholampilo, kuba khona ukuphumelela.

Lapho abantu bexhumana kuba khona intuthuko. Kungaba kuhle kuvulwe ihhovisi eliba wumnyango wokugcina izinombolo zamazwe ngamazwe mayelana negciwane abachaphazelwe yigciwane nabaye baba ngcono ngenxa yokwelapha okuthize nabaye balahlekelwa ukuphila kwabo. Loku kusiza ekutheni kwazeke ukuthi igciwane selibhebhetheka kangakanani. Lowo mnyango uzokwazi ukuxhumana namazwe onke mayelana namakhambi nokuthuthuke, thuthuka kwamakhambi, loko asatholakele ukuze abantu bathole ukusizakala.

Ibuhlungu imiphumela yokuswelakala kwamaphilisi okuvikela inzalo, ngoba loko kwenza kwenza ukuthi kubekhona izingane zingahlelwanga, lapho abazali bengahlelanga ukuba nabantwana, abantwana baye bahlupheke ngendlela yokuthi kwamanye amakhaya uthole ukuthi kusebenza ubaba yedwa nomsebenzi awusebenzayo akatholi iholo elanele lokunakekela umkhaya wakhe. Ngakho-ke kuphazamisa impilo yabantwana, kuphazamise nempilo yasekhaya, abantwana abakhuli ngendlela efanele futhi abazithola zonke izinto abazidingayo, ngoba phela baze baba yizingane babaningi kodwa bengatholi ukunakekeleka ngendlela efanele ngoba imisebenzi ingekho kanti nemali yokubakhulisa ayenele.

Lapho abantu besebenzisa imikhiqizo engahloliwe kuyingozi ngempela, lapho imikhiqizo ihlolwa kuye kuqikelelwe ukuthi iyimikhiqizo efanele futhi engenabungozi ebantwini abazoyisebenzisa. Baningi-ke abantu abaye balahlekelwa ukuphila kwabo ngenxa yaloku, ngendlela yokuthi lapho bethatha okungahleliwe kubalimaza impilo futhi kubeke impilo yabo engcupheni. Kanti lapho ihloliwe, bayakwazi laba abakhiqizayo ukuthi baqikelele ukuthi konke abakukhiqizayo kungendlela noma kusezingeni elifanele elingeke libalimaze abantu. Kanti nje kuvamile ukuthi abantu abakhiqiza izinto ezingahlolwanga babukeke njengezigebengu ezingenandaba nempilo yabantu.

Lokhu ngingakwenza ngokuthi ngikwazi ukuvula umnyango noma ihhovisi eliyothatha yonke imininingwane evela kubantu lapho beletha izikhalazo ngokwelapha kobukhonyovu obukhona obenzekayo. Ngoba singeke sibazi lobo bukhonyovu uma abantu bengezi phambili bazobubika lobo bukhonyovu. Ngingenza nokuthi ngenze izindlela zokuthi abantu bazi ukuthi kufanele baye kuphi ukuze bahambise lolo lwazi kuzokwazi ukusizeka ebantwini. Bese ngenza ukuthi kuhlanganwe ngaso sonke isikhathi nabantu bemikhakha eyahlukene ukusiza ukuthi lobu bukhonyovu bungaqhubeki kanti nababasidlodlo kube yibo abaphatha kakhulu ekutheni baqede lobu bukhonyovu.